Ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi izingane zikhuthazwe ukuba zidlale imidlalo yangaphandle, futhi imidlalo engabandakanyi kakhulu izinto zekhompyutha kanye nethekhnoloji. Ukusebenza ngokubambisana nokubambisana, kubalulekile ekufundeni. Izingane eziningi zisebenza ndawonye. Akukhona nje kuphela ukuthi kufundwa okuningi lapho wonke umuntu esebenza ndawonye, kodwa futhi kuletha injabulo eyengeziwe. Izingane ezihlala ndawonye cishe ziyaphumelela. Ukusebenza ngokubambisana kusiza izingane ukuba zakhe amakhono okuxhumana njengoba zibambisana futhi zihlela amasu.

Ngicabanga ukuthi kungenzeka ukuthi umsebenzi wokuzilibazisa ungenise imali eningi kunomsebenzi wokuvuka ekuseni uye kwamlungu bese ushayise ntambama ngesikhathi esigunyaziwe. Ukuguqulela umdlalo wokuzilibazisa ebhizinisini kuletha inzuzo eningi, kuhlanganise nokuzuza ngokwezimali, ukuguquguquka emsebenzini, nokwaneliseka komuntu siqu. Ngokuxhaphaza uthando lwakho, ungaka umthombo wemali, uthole amakhono amasha futhi mhlawumbe uthole umsebenzi ohambisana nezithakazelo zakho.

Isinyathelo sokuqala sokuguqula umdlalo wokuzilibazisa ube ibhizinisi ukwenza ucwaningo olunzulu lwemakethe. Lokhu kuhilela ukuhlola isidingo somkhiqizo noma isevisi yakho. Ukukhomba imakethe yakho oyifunayo nokuhlaziya izimbangi zakho. Kubalulekile ukuqonda ukuthi kunesidingo sangempela salokho okunikezayo nokuthi ungazihlukanisa kanjani kwabanye.

Ukuze kunqotshwe ngempumelelo izinselelo zokuhlinzeka kwezikhungo zemidlalo ezanele emiphakathini engenazo izinsiza, kudingeka indlela enezici eziningi egxile ekuzibandakanyeni komphakathi, ekuqoqeni izinsiza, kanye nezisombululo ezizinzile. Lokhu kungenziwa ngokuthi kuhlanganiswe izakhamuzi, kukhuthazwe ukubambisana, kufuneke izimali kanye nokufundisa ngokubaluleka kwezemidlalo.

Ngicabanga ukuthi izikole zingabafundisa ngempumelelo abafundi ngokubaluleka kokudla, ukudla okunempilo kanye nokuvimbela ukulimala ngokudlala. Lokhu kungenziwa ngokunikeza izinkulumo ezimfishane ngesikhathi sekhefu lezemidlalo, kanye nokukhuthaza ukubuza imibuzo ephathelene nalezi zihloko ngesikhathi salezi zimiso zezemidlalo. Ngalena ndlela abafundi bazothi babe badlala, babe bafunda.

Uma bengingakwazi ukunikela ihora nsuku zonke emsebenzini ongangenisa imali, bengingakhetha umsebenzi wokudoba. Ukudoba kungaba umsebenzi wokwenza imali ngezindlela eziningana, kuhlanganise nokuqondisa uhambo, ukuthengisa inhlanzi entsha noma ngisho nokubamba iqhaza emincintiswaneni yokudoba. Abadobi abanolwazi bangaba abaqondisi, bathathe abanye baye ezindaweni zokudoba futhi banikeze izinto zokudoba. Enye indlela umuntu angavula isitolo sezinhlanzi, athengise izicupho ezenziwe ekhaya, noma adale okuqukethwe ku-inthanethi mayelana nokudoba.

Uma ngiwina umdlalo nabangani, ngijabula kakhulu kanti futhi ngikhetha ukwabelana ngenjabulo yokuwina nalo lonke iqembu lami. Ukugubha ukunqoba nabalingani beqembu kunikeza izinzuzo eziningi, kuhlanganise nokukhuthaza umoya, ukuqinisa ukuxhumana kweqembu, nokuqinisa intuthuko ekufinyeleleni imigomo efanayo. Kungakhuthaza nokuba nombono omuhle, kuthuthukise ukwakheka kweqembu futhi kukhuthaze isiko lenkampani elihle.

Uma umuntu efuna ukuqala ukwenza imali ngomsebenzi wokuzilibazisa, angicabangi ukuthi kudingeka imali eningi noma umuntu ozotshala imali. Lowo muntu angazibekela nje imali, isikhashana nje esifushane, bese kuthi uma seyihlangene leyo mali aziqalele lelo bhizinisi lakhe. Ngenze isibonelo, lowo muntu angaqala ibhizinisi lokudayisa izitshalo zase ngadini. Ngalena ndlela angeke aze adinge imali eningi, koda ibhizinisi lizothi uma likhula, lizobe limenzela imali yokuthi akhule nalo ibhizinisi lakhe.

Izikole zingaqinisekisa ukuthi izindawo zazo zemidlalo zigcinwe kahle futhi ziphephile ngokuhlolwa njalo, ukugcinwa okukuvikelayo, izinqubo ezifanele zokuhlanza nokukhuculula indle, nezinyathelo zokuphepha. Ngaphezu kwalokho, izimpawu ezicacile izindlu zangasese ezifinyeleleka kalula, nezinto eziqinile zokuphepha zingaba yingxenye ekwakheni indawo ephephile nejabulisayo yabafundi, abasubathi, nababukeli.